Ukufana kwemikhuba yokuthwasa ukuthi konke kwenziwa kubantu besilisa lapho kuncanyulwa khona amajwabu noma isidoda, yilapho kushintshwa umfana ebeyindoda, ukuhluka isikhathi isikhathi sosiko kanye nezifundiso abazitholayo khona nokubandakanyeka komphakathi.

Ngingayisekela ngokuyixhasa ngokwezizimali uma kudingeka nezeluleko ezizomsiza ukuthi aphumelele ehambweni lwakhe elingcwele, futhi ngimugcugcuzele.

Amakhono engafundiswa wona njengengxenye yokudlulela ekubeni ngowesifazane ngawathanda kakhulu, amakhono ayebalulekile ukufunda ukuphatha ikhaya nokwenza imisebenzi yasekhaya, nokuqina njengentombazane ayithinta kakhulu inhlalakahle yesikhathi esizayo. Ngoba usuke ufundile ukuthi esimeni esinjena kumele wenze njani.

Into eyenza isiko labanqwele ukuthi kwakuyisiko elingaveli nje likhulunywe ngalo, kuxoxwe ngalo kumantombazane futhi ludluliselwa abobaba nabomalume kubazukulu kanye nabafana abancane. Ukuze luchubeke lube khona bazokhona ukukhulisa abafana babe ngamadoda aqotho futhi aphusile.

Umfundi angawuhlanganisa umculo wakwaZulu nezinsimbi emdasweni ngokuthi asebenzise isisholo kanye nama-drums, ukuze anonge umqulo ube mnandi futhi ukhone ukubungazeka kahle.

Izizukulwane zamanje zingazizwa zizethemba ngokugcoka izingubo zamasiko, ngokuthi abantu abadala bazikhumbuze ukuthi usiko aluphulwa futhi kufanele bagcoke lezi zingubo nabo. Funa bahlale bezigcokile ukuze bezizwe bekhululekile uma kufika isikhathi semicimbi, bengathuki phambi kwabantu.

Ukufundisa amantombazana amakhono afana afana namakhono abafana kungasiza kakhulu ukuthi amantombazana athole amathuba alingana newabafana, futhi kungasiza ukuthi babe nenhlalakahle njengoba bezobe bephila ezweni lapho baphila ngokulingana khona. Futhi bathole amathuba afanayo, nemisebenzi efanayo kanye neholo elifanayo.

Kubalulekile ukudansa kanye nokunyakaza emikhosini nasezinkonzweni zesimo esithize kwaZulu, ukuze kufundiswe izingane ukuthi kwenziwa kanjani ukulandelwa kwamasiko nomculo, nemidanso yendabuko.

Isikhathi esinikelwe ekulungiseleni ukudla kwendabuko sewukhuthaza kakhulu umphakathi, ukuze uqhubeke namasiko ngoba abantu bayakhona ukuhlangana badle ukudla kwendabuko ndawonye, nesikhathi abasithathayo uma benza lo kudla, sanele ukuthi bazane futhi bafundisane kangcono.

Izinto ezilula ezifana nokudla okudlayo nokudla okusheshayo kunomthelela ekukhetheni ukudla kwanamuhla, ngoba abantu sebathanda ukuthenga ukudla okusheshayo, kanti akuphephile futhi akuyakhi impilo.

Izinzuzo zokufundisa amantombazana amakhono zingaba ziningi futhi zibe zinhle njengoba bezobe beshintsha bezobe beshintshela ekubeni ngabesifazane. Izinselele ezingaba khona ukuthi amantombazana angafuni ukungenelela kule mikhuba engizobe ngize ngize nayo.

Kubalulekile ukugcoka imvunulo nemihlobiso yendabuko emidansweni yakwaZulu ukuze kubonakale ukuthi uyazichenya ngokuba umZulu. Imihlobiso iveza amasiko akaZulu ngezindlela ezahlukahlukene futhi ngezindlela ezigcugcuzelayo.